Nka kgothaletsa batswadi hore ba limit-e nako ya hore bana ba tshwarane difounung mehaleng. Ngwana ha a fihla ho tswa sekolong a je a kene ka kamoreng a etse mosebetsi a fuweng sekolong ka mora moo ha qetile a ka nna a bapala mohala ka di-game mehaleng mohlomong for hour a ka mora moo ke nako ya ho ja dijo tsa mantsibuya ngwana a robale.

Mama ke kopa hore o kgutlise di-game tsa ka ka di-weekend ke ya tseba hore ntse ke sa sebetse hantle sekolong empa ke ya kopa hle ka mafelo a beke e be ke di tshwara mona kapa hara beke ho ya le ho kgutla sekolong ha ke no e bona.

Di-game tsena ke ya di tseba ha ke na yona mme ha ke metswalle le batho ba nang le tsona empa ke ya di utlwela ke ya di tseba ke nahana hore di hantle ebang o sa batle ngwana a bapale seterateng kantle a mathe le metswalle. Empa hape ho bohlokwa le hore ngwana o ko ra tswela kantle a lo kopana le bana ba bang.

Ke nahana hore nka etsa di-poster-a ke tsamaye makeisheneng ka makeisheneng hore hona le dipapadi tse tjena tse mehaleng tse sa tlo qetella yona data tse sa tlo qetella le beteri ya phone mohlolomong o e bapala ka nako e itseng feela.

Ke na le game e le ngwe feela founung. Ka nako tse ding ke qetelle ke e lebetse hobane ha ke motho a tshwarang phone hakaalo, empa ha kena bothata ba tsona.

Ke rata papadi tsena tsa ho pheha papadi tsena na ba o behela nako ho fihla batho ba tlo reka shopong lebenkeleng la hao, mme oe tlameha o phakise o etsetse motho o dijo tseo o di batlang di tlabe di hlahelletse moo. So e o ruta hore o sebeletse nako o se ka wa dieha.

Wa tseba haesale o rata di game tsena tsa eSports o ipone hore o so le mokae o nonne ka tsela e nngwe e makatsang ebile ha o nkge le ha monate o na le lephoka la le seng monate o ko o nke sebakanyana hanyenyane o ko o hlape, o je, o ko o ikwetlise o tlo e fumana e ntse dutse moo game eo ya hao empa re utlwile jwalo. Rona ke wena le lephoka lena la hao le bohloko.

Ntho ena e kaba kotsi haholo hobane motho e mong o tshela seterata o shebile mohala ha bone koloi ha bone o tsamaya kae. E kotsi haholo ntho e kenya batho tsietsing.

Ke utlwile ho lekana ke di-game tsena tsa hao tsa di-eSports o so tella mama le papa ka tlung wa arabisa o buwa ka mokgo o batlang ka teng. Ha o kgathalle na hao dule le rona o tlo ja le rona dijo tsa mantsibuya kapa tsona tsa motshehare. Re utlwile re kgathetse ke wena mme ho tloha kajeno ha o sa hlotse o di fumana di-game tseo tsa hao tseo wa tella di etsa hore o qetelle ka tlung se ka ha re bona ka letho.

Motho o dula mohlomong ho tloha hoseng ho fihla mantsibuya a dutse feela a bapala game e le ngwe ha a eme ha a hlape ha a tsebe na ke hoseng kapa motshehare kapa ke bosiu. Ha esale motho a dutse ha ya loka ntho e mmeleng mmele o hloka hore o no o tsamayenyana o o ithute ntlung hanyenyana ha e hantle mmeleng. Mahlo le ona a shebane le screen sa phone kapa sa computer hae hantle.

Ke nahana hore tjhelete eo ba e sebedisang ho dula letshehare kaofela le bosiu ba teng. Ba bapala di-game tsena ke tjhelete mohlomong nkabe e rekile motlakase ka tlung ya reka phoofo hobane jwanong motho o dutse feela o qeta le ona motlakase oo a dutseng a shebileng computer-a ka yona ekaba motho mohlomong a ile a lo patala gym membership a fokotsa mmele.

Ho bapala di-game tsena tsa rona ha se nthwe mpe le bana, mme le maemong ana ao re bapala di-game empa le tlo bapala di-game tse itseng le tse itseng. Kantle ka mona hona le ba qhekanyetsi o tlo lokela hore o bapala game e le jwalo o mong athe o bapala le motho a moholo a tlo o qhekanyetsa o qetelle o tswile ka tlung ka mona o nyametse. Hase ntho e nna ke e batlang.

Ntho ena o e etsang e kotsi haholo hobane jwale o tla tshaiswa ke dikoloi ke di-truck-a ke dibese hobane ha hona nthwe ngwe o e shebileng ka ntle ho mohala ona wa haholo le papadi ena o ntso e bapala e kotsi haholo o tla lahlehelwa ke bophelo.

Ke nahana ntho eo ka thibelang hore bana ba se ke ba bapala di-game tsa batho ba baholo ke hore motswadi o mong le o mong a tshware mohala a monitor-re hore ngwana hae o kenya di-game tse fe mohaleng wa hae ka tsela ena e etsa hore ngwana ha a ka kena a re o leka hore a reke game e o tsebise wena mohala wa hao hore ngwana o lo reka game e itseng wa dumela kapa jwang.